Nṋe ndi vhona u nga thengo ya ya data nga bannga zwina phambano na thengo ya data nga airtime ngauri u tshi kho renga data nga bannga hu avha na nyengedzedzo ya tshelede ine bannga ya kokodzela yone ende u tshi kho to renga data nga bannga fhedzi usa kho shumisa ethaimi dzi vha dzi kho ḓura u fhirisa musi u khou to renga airtime wa renga data. Ezwo zwi a fhambanela kule tshelede ine wavha u tshi nga renga data dzo imaho nga uri nga bannga i vha i nṱhesa u fhira tshelede ine wanga to renga airtime wa renga data dzau.

Nṋe ndi vhona ungari azwi tuvha zwa ndeme uri muthu a vule akhaunthu ya bannga kha ḽifhasi ḽa zwino ngauri huna zwithu zwinzhi zwine a nga shumisa a sa kho shumisa bannga vhunga hu na paypal a si bannga mara nayo u a kona u vhea masheleni a u wa dzhia kana wa ḓi renga zwine vha zwi vhidza uri u renga online u tshi kho renga nga phone yau huna bitcoin crypto naho u a kona u vhea masheleni au avha o vhulungeya wa dzhia tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe wa wana tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe wa kona u sendela vha vha vhafunwa vhai vha a kona u sendela masheleni u a kona u vhulunga u a kona u ita zwifhio na zwifhio. U si na bannga u songo vula bannga kha ḽifhasi ḽa zwino zwoṱhe zwine bannga ya ita hu na zwithu zwinzhi nga nnḓa ha bannga zwine zwa ita zwino fana zwa bannga.

UIF nne ndi i funela uri musi wo fhelelwa nga mushumo kana wo vha wo ḓi hwala wo ya maḓuvhani a u awela musi u khou alusa uri ṅwana avhe na miṅwedzi isi gathi u kone u humela mushumoni uya kona uya wa dzhia masheleni au e vhavha vhou vhetshela wavha u kho tshila u kho tshila u swika iwe u tshi wana munwe mushumo kana u swika u tshi humela mushumoni. Arali hovha hu si UIF vhanzhi vha ḓo ri u fhelelwa nga mushumo vhavha vho ḓaḓa vha sa ḓivhi uri vha vhanga fara gai vhalitsha gai ngori aḽa masheleni a UIF yavha i kho vha vhetshela vha kone u a shumisa u ṱoḓa muṅwe mushumo kana u ḓi bveledzisa kana u dzula arali vha si tsha kona u vhona miṅwaha isi tsha tenda na ine vho mme a vhana vha kho bva u vha na ṅwana vha kone u dzula vha ṱhogomela ṅwana vha sa vhileli uri vhado ḽani ngori UIF iḓo vha i khou badela.

A zwongo tsha tsireledzea u vhea masheleni a u kana u bannga masheleni avho kha internet ngauri huna vhathu vhanzhi vhane vha kona u homboka masheleni vha khou shumisa internet mapholisa a sala a sa tsha ḓivha uri tshelede yo bva afha yo fhelela fhi fhedzi tshelede yo bva yo tswiwa so azwi ngo tsha tsireledzea na luthihi thihi thihi thihi thihi thihi, ngauri nga ḓuvha nga ḓuvha hu vha huna vhathu vhanzhi vhane vha kho lila vho tswelwa tshelede vha sa ḓivhe uri dzo yafhi dzo fhelela kha akhanthu dzi ḽa dzine ra dzi vhidza uri ndi account dza zwipuku nga luambo lwa tshiisimane ri dzi vhidza uri ndi ghost account nṋe na vhane vha dzo na musi vha tshi saliwa murahu u nga si ḓivhe uri ndi nnyi mara account ya hone yo dzhia tshelede yo fhelela hone tshelede dza shuma tshelede yo to tswiwaho kha hanefha wo bannga kha internet.

Nṋe ndi vhona ungari u ngavha na khombo ya ya u rwa ṋomboro i si yone account number isi yone ya ya kha muthu asi ene kana wa rwa nomboro ya tshiphiri i si yone zwine zwa sala zwi kho bulokisa kana u thivhiwa akhanthu yau zwiamba uri iwe nga hetsho tshifhinga u ḓo vha u khou balelwa u dzhena kha akhanthu yau wa ita zwine wavha ukho nyago ita, hu nga vha u rumela masheleni kana u kho nyago u so sendela tshelede ubva kha account iṅwe u tshiya kha iṅwe uri u kone u i shumisa so nazwo zwi avha khaedu nyana ende wono rumela arali wo a ḓi wana u khou rumela kha muthu a si ende tshiṅwe tshifhinga a sa fhulufhedzea u nga wana songo a sa nyagi u vhuisa tshelede yavho mara wa vha na mashudu u a fhedza a kho i.

UIF ndi tshi imiswa tsho ḓi imisaho uri tshone tshi ḓo vha tshi khou thusa u farela vha tholiwa tshelede vha tholiwai vho tshelede mutholi wavho a tshi badela zwiṱukuṱuku zwoimaho ngauri hanengei uif uri havha vhatholiwa musi vha tshi fhelelwa nga mushumo kana vho ya maḓuvhani a vhuawelo kana vho welwa nga khombo mishumoni vha khou balelwa u shuma vha kone u vha vha vha khou wana tshelede ngori vhutshilo havho vho vhu khou a phanḓa vhu kho fana na ha muṅwe na muṅwe sa nga misi izwi zwifhungudza uri hu na vhathu vha vhe na mitsiko musi vho fhelelwa nga mushumo kana vho yavho swika uri maḓuvha avho a vhuawelo kana vha khou bva u vhofholowa kana vho huvhala mushumoni ngori vha vha vha na tshelede ine i ya kona u vha ṱhogomela.

Nṋe ndi pfesesa tshifhinga tsha u lindela kha ndindakhombo ya mbulungo hu uri arali vhone vha vha dzhena ṋamusi ndindakhombo a vha vha weliwa nga tshiwo matshelo a vhafhiwi tshelede matshelo ngori ndi tshifhinga tsha u lindela tshi vha tshi songo fhela. Tshi vhaṅwe vha mbo ḓi kala miṅwedzi ya rathi vhaṅwe vha khalaṅwaha vhaṅwe vha kala miṅwedzi miraru vhanwe vho kala ṅwedzi zwi to bva kha uri milayo ya tshikwama itsho iyo ima nga nḓila ḓe so u lindela tshifhinga tsha u lindela ndi nga murahu ha musi iwe wo no dzhoina wo no dzhena ye tshetsho tshi tshi imiswa then wa u thusalea nga murahu tshifhinga .

Transfer duty ndi musi u khou ṅwala mabambiri uri u kho tendelana muthu uri iwe u khou mufha nnḓu nahone u tshi khou mufha nnḓu zwine wa nga ita zwa khwiṋesesesa zwine nda nga tsivhudza zwone muthu ndi zwa uri ndi khwiṋe u wana ḽoyara a u ṅwalela mabambiri fhasi a thendelano uri okay ri khou tendelana uri nṋe ndi kho u rengisela hei nnḓu iwe ukho i dzhia u tshi dzhia u kho i wana kha heyi nyimele ndi kho u rengisela nga hoyu mutengo u ḓo pfulutshela wo no fhedzisela u badela wa kona u fha madzina nda kona u fha mabambiri a nnḓu uri nnḓu ndi yau yoṱhe then u ḓo zwivha zwo khwinifhadza nyimele ine ya ngavha yo ḓisa nḓaḓo then transfer madzina avha o tshintshiwa nga murahu ha musi muthu o no fhedza u badela.

Garaṱa ya u thoma ya tshikolodo, u tea u vha u na luṅwalo lwa no bva kha mutholi wau. Luṅwalo o lwo lu tshi khou sumbedza uri iwe u hola vhugai, nahone kha miṅwedzi miraru yo fhiraho, wo vha u khou wana masheleni mangafhani, a fhelela fhi. Nahone wono fhedza u shumisa, u sala wo fara vhugai tshikwamani tshau. Uri u dovhe u kone u kona u koloda kana u ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo, u tea u vha u na miṅwaha ya nṱha ha fumi malo.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo musi ndi tshi khou ḓadza fomo ya u ita khumbelo ya tshikolodo, ndi dza uri ho shumiswa fonto ṱhukhu u fhuredzela. Musi vha tshi khou sumbedzisa uri ndi ḓo badela na luhafhulelo lwa nga nṱha lwo engedzedzwaho, arali nda nga fhira miṅwedzi yo imaho nga uri kana ṅwedzi wo imaho nga uri. Ndi khou badela na zwi ḽa zwine ra zwi vhidza uri interest, kana na musi ndi songo fhira, tshelede ine ndo i koloda i tea u ḓa i na iṅwe nga nṱha, eyo iṅwe ya nga nṱha, i pfi interest. Fhedzi ndo vhudzisesa kha muthu wea banngani we a vha a khou nthusa, a nṱalutshedza nga vhuḓalo, nda fhedza ndi khou pfesesa.

Nṋe mu tsivhudzo ine nda nga ifha muthu ane a khou ita khumbelo ya tshikolodo lwa u thoma, ndi zwa uri kha ite khumbelo a na nḓivho na uri masheleni ayo u khou nyaga u a shumisa nahone u khou a ṱoḓa zwa vhukuma. Nga uri masheleni a yo u kha ḓi ḓo tea u dovha hafhu a badela murahu. A dovhe a a sedzuluse, a a dovhe hafhu a vhambadze garaṱa yo nonga i re na dzi inte, i re na dzi interest na garaṱa ine a i na interest. A dovhe a ri vha muvhudze nga vhuḓalo uri benefit dza hone dzo ima nga nḓila ḓe, nahone masiandoitwa a hone o ima nga nḓila ḓe. Ezwo zwi ḓo kona u muthusa uri a ṋange garaṱa ya tshikolodo ya khwiṋesa, zwi tshiya kha uri ene u swikelela zwifhiyo.

Nga nḓila ya u sedza interest dzine nda tea u badela nga murahu ha musi ndo no koloda masheleni ayo. Nda dovha hafhu nda vhambedza nga uri ndi khou tea u badela nga murahu ha tshingafhani tshi ngafhani kana nga miṅwedzi mingafhani. Nahone ndi tshi khou badela vhugai nga ṅwedzi, ezwo zwi a nthusa kha u vhambadza, ngo uri zwi kona u sumbedzisa uri arali garaṱa ya A, ndi tshi nga badela tshikolodo tshanga nga miṅwedzi ya rathi, garaṱa ya B, ndi tshi nga badela tshikolodo tshi yanga nga miṅwedzi ya fumi na mimbili, masiandoitwa a hone ndi afhio. Ngo uri a A, u wa wana u khou tou badela tshelede nnzhi nnzhi nga khathihi, wa sala u si tshena, u tshi khou balelwa u tshila nga ṅwedzi. Mara kha ya B, u a badela nga ṱhukhu nga ṱhukhu nga ṱhukhu, u tshi khou ḓi dovha wa kona u tshila nga ṅwedzi, mara kha dzoṱhe wa fhedza wo fhedza.

Kha bannga ine nṋe nda vhulunga khayo masheleni, musi u tshi ita khumbelo ya tshikolodo kana ya garaṱa ya tshikolodo, u tshi khou shumisa app ya hone. U ya kha app, wa ya kha credit, wa swika wa wa puṱedza, u ḓo rwa account number ya wu wa puṱedza na masheleni ane wa khou a ṱoḓa, wa dovha hafhu wa puṱedza na garaṱa ya u na ṋomboro ya garaṱa yau ya vhuṋe. U tshi fhedza wa dzhia tshiḽa tshiṋepe tsha pha tsha khofheni tsha tshifanyiso tshau tshine re nga luambo lwa tshiisimane ri tshi vhidza uri selfie. E zwo zwi vha zwi khou to itela u sumbedza uri, na ngoho muthu oyo ane a khou ita khumbelo ya vhu, ya tshikolodo, ndi ene muṋe wa app eyi. Then tshikolodo tshau tsha kona u isiwa phanḓa, wa tshi fhiwa masheleni ayo.

Ya u vhulunga masheleni, i thusa kha uri u sa suku u dzhia tshelede na musi u sina mushumo nayo, nga uri a u soko u i swikelela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Arali huna zwa shishi u a kona u ya banngani vha u bvisela, mara arali u khou to tama vho zwo ḓi mvumvusa, u nga si kone u tambisa masheleni eyo. Ende ya dovha ya thusa ngo uri i dovha ya ḓa na interest nga nṱha dzine dza vha dzi khou dzhena, dzi khou dzhena nga nṱha ha tshelede i ne wa vha nayo nga nzwalelo dzine dza vha dzi khou dzhena. Account eyi yo ḓoweleaho yo u vhulunga, u a kona u tambisa tshelede, ndi hafhaḽa hune na avha vho u tswa tshelede vha mafobvu, vha nga zwa inthanethe, vha a kona u i swikelela zwo leluwa.